Gantsi dibanka di batla go itse gore motho ka kgwedi o fitlhela madi a le makae kgotsa go na le seo o se patalang ga ntlha ga go kopa ke karata ya sekolo fela jalo kgotsa fa okile wa nna le dilo o di patala pele o ka tsa karata engwe gore ba nne le tsebo eo.

O tshwanetse go akanya gore fa o tsaya karata e rileng ya sekoloto a mme o tla kgona go patala sekoloto se ka nako e rileng, mme o na le madi a o a fitlhelwang kgwedi le kgwedi a tla thusang o kgone go patala sekoloto seo, gore o itse o ka tsaya ka karata e feng ka gonne gwa kgonagala gore karata eno e ka nna le tlhwatlhwa e kwa godimo ya dilo tse di patalang ka kgwedi le kgwedi, e nne gore o ka se kgone go tsaya se sengwe gape sekoloto jaanong go botlhokwa gore o itse gore mo mading o eme jang.

Gwa kgonegala gore lantlha ke tla tsaya sekoloto mme ke sa kgone go se patela sentle mme seno se ka senye selo se se siameng fa nka tlhoka go tsenya sekoloto se sengwe gape, ka ntlha ya go sa patale mme ke gona fa dibanka di bona gore motho a ka tshepagale sentle kgotsa ka nako e rileng go fitlhela a fetsa sekoloto sa gagwe jaanong go betere fa motho ga a tsaya sekoloto a nne mo tumalanong dibanka gore go paliwa jang go fitlhelela.

Fa o le motho o tshwanetse o dire bo nnete ba gore go na le madi a o a fitlhelang kgwedi le kgwedi le fa o bereka ntse go siameng le fa o tsaya sekoloto go botlhokwa gore o nne mo dumelanong o kgone go itse gore o patala jang go fitlhelela leng gore o kgone go feta sekoloto sa gago jaanong go botlhokwa go nna le tumelano ya go patala fa dikoloto tsa gago le ga e se gone jaanong mme e le dilo tsa kgale mme kgone le go fetsa sekoloto tsa gago.

Go botlhokwa gore motho a nne fatshe le batho ba banka, kgotsa mo o tlabe o tsaya sekoloto teng gore le mo ditumelano le gore le tla bereka jang ka go patala sekoloto sa gago, ka gonne ka tsela eo o kgona go patala sekoloto sa gago sentle ka nako, o sa tshwenye ope mme le banka e tla bona gore wa tshepega gore le nako e tlang fa o ka tlhoka madi, o kgone go tsaya sekoloto se sengwe mme banka e nnye le tletla ya go kopa madi a.

Go nna le kitso ka tsa madi go tla ruta batho gore ba kgone go boloka madi gore fa o batla go dira sengwe o boloke madi, mme o kgone go boloka madi nako e rileng gore o kgone go fitlhelela se o batlang go se dira o kgone le go o patale ke dilo tse tshwanetse e di patale ka nako ka jalo banka e tla bona gore o kgona go dirisa madi sentle motlhang o batla sekolo ge ba kgone go go nela sone.

Lebelela histori ya gore a mme wile wa tsaya madi pele wa kgona go a duela sentle ka nako jalo le jalo jaanong ka ba fa ke itseng ka teng banka e lebelela gore kgwedi le kgwedi fitlhelela madi makae le gore gane o kile wa tsaya sekoloto mme wa kgona go se patela ka nako naa.